Papatso ya radio, ke tsela e somarelang ya go fitlhelela bareetsi ba ba ntsi le go godisa kgwebo ya gago. E letla phitlhelelo e e ikaeletsweng, e dira kgolagano ya maikutlo le bareetsi, mme e ka oketsa temogo ya letshwaokgwebo le go kgweetsa thekiso. Go simolola tlhalosetsa bareetsi ba gago le mekgele ya gago, tlhopa seteišhene sa radio se se tshwanetseng, dira sa papatso se se gapeletsang, mme o lebelele go atlega ga letsholo la gago.

Selo sa ntlha se ke neng ka se dira, e ne e le go irulaganya le go fetisa tshedimosetso yotlhe ya me, morago ga moo ke ne ka romelela ditsala di le mmalwa molaetsa go di itsisi gore ke na le founu e ntšha, go tsweng foo, ke ne ka fetsa nako ke batla mo internet-eng go leka lobelo, mme ka laisolola ditiriso tse ke di ratang tse di jaaka Instagram, Spotify le WhatsApp. Le nna, ke ne ka itumeletse go leka camera e ntšha, ka jalo ke ne ka tsaya dinepe gone fela foo.

Go nna le nako e ntsi mo screen-ing ka ntlha ya go dirisa sediriswa sa mogala wa letheka, go ka dira gore o gatelelwe ke matlho, o seke wa ema sentle le go sa robale sentle, gape go ka ama botsogo le tlhaloganyo, go tlhobaela, tshwenyego ya maikutlo le go sa itshepe, go ikhutsa ka metlha, go fokotsa nako ya go dirisa mogala wa letheka le go nna o eme sentle, go ka thusa go fokotsa dikotsi tseno.

Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa tshedimosetso, di utlwisa batho ba ba sa direng botlhoko, ka go fokotsa phitlhelelo ya ditshono tsa tiro, go ithuta mo internet-eng, tiro ya di-gig-e le di-network-e tsa tshegetso. Seno se dira gore motho a itlhaole thata, se fokotsa kgonagalo ya go bona tiro le go gaakatsa botŝogo jwa tlhaloganyo.

Go tila go anamisa dikgang tsa maaka, babadi, ba tshwanetse go tlhola gore a motswedi o a ikanyega, go bala setlhogo sotlhe, go tlhomamisa mokwadi, go tlhomamisa le mabenkele a mangwe, go tlhomamisa letlha, go batla bosupi jo bo tshegetsang dikgang, go ela tlhoko, go tsaya letlhakore le go dirisa di-website-e tse di tlhotlhorang dintlha.

Mogala wa letheka o ka ama botsalano le phitlhelelo, mme gape go baka go ikaega thata ka thekenoloji le go fokotsa tirisano ya sefatlhego le sefatlhego. Ditlamorago tsa teng di ikaegile ka maemo a bongwe, melelwane le mekgwa ya go buisana, mme seno se tlhotlheletsa tsela e batho ba dirisanang ka yone le ba malapa le ditsala.

Dintlha ditlholwa ka go bapisa metswedi e mentsi, go buisana le baitsenape, go tlhomamisa ka ditokomane tsa ntlha ntlha, go dirisa mafelo a ikanyegang a go tlhola dintlha, go tlhomamisa letlha le bokao le go sekaseka go ikanyega gwa mokwadi.

Mo tshimologong ya ngwaga ono, lekwalo la maaka le le neng le bua gore lephata la selegae la Aforika Borwa, le ne le rulaganyetsa go leleka batho ka bontsi. Le ne la anama. Lefapha le ne la senola ka bonako mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano, le netefatsa gore ke maaka. Se se bontsha botlhokwa jwa go tlhola metswedi ya semmuso pele ga o abelana dikgang.